Koloi hobane re kopana le batho ba sa kganneng ka ho tshwana le rone hape ha wa phepha mo ditseleng tsenana ho ka etsahala hore koloi ya hao e lemale neng kapa neng mme ha o sena inshorense, o kanne wa sokola ebile ebe tjhelete e ngata o na sa lebella hore le wena o nke o tlamehile o e patale tsatsing la kajeno empa ha o patalla inshorense e tlare ha koloi ya hao e lemala kapo ba e utswa insurance e kgona ho tshehetsa e kgone ho fa thuso eo o e hlokang ka tjhelete e nyenyane ho feta eo wena o no o tlo e patala ebeng e ne le wena a e patallang .

Ee, le buwa le Queen's mona ee, hai ke bona ke ne ke tlile mo nana bankeng ke re ke tlo nka tjhelete empa ba njwetsa ka sekoloto se seng se kesa se tsebeng. Ne nka thabela ho jwetsa hantle hore ho etsa hala eng hore ke ka kgona ba e lokisa jwang hobane kannete nna ha ke se tsebe sekoloto senana ee, ee, le mabitso ke ona mabitso a ka ao re, le ID number ya ka ke yona eo kaofela ee, nka thabela haholo ha le ka kgutlela ho nna la ntjwetsa hore ho e tsahala eng hobane hake batle, eng ferekantse haholo taba e nana hore ha kere ke lo kopa tjhelete hobane ke tjhelete e ke e hlokang haholo e nana e neng ke e kopa empa ha se ke jwetswa ka sekoloto se nana ebile ya nketsetsa ferekano maikutlong. Nka thabela fela hore le e la te taba e nana le e shebisise hantle.

Ngwana ntate, kea utlwisisa hore kea o kolota and-e ntshepe ha ke re ke batla ho o patala, empa nakong ya hona tjena ha ke kgone ho o patala mara nka thabela hore ke o fe ho hong hwa dithepa tsa ka ebe tsona ke reng kelo direkisanyana hore ke zame ho theosa bohale ba sekoloto senana hobane nka se thabele hore le nna ke kolotwe. Kopa o ntshwarele ibile o utlwisise seemo se kileng ho sona le nna hake se rate mme ha se ka thato ya ka hore ke be mo ke leng teng empa nka thabela hore nna le wena re bane le puisano ya hore, re ka etsa jwang taba enana hore re kgone ho rarolleha, mme re kgone ho tswella pele ke kgone ho patala sekoloto sa hao, le ha e se ka hoo neng re dumellaneng ka teng empa kopa re etse engwe tumellano e tlare e tla nketsang hore ke kgone ho sebetsella hore keo patale e ho honyane ho setseng. Kopa ngwana mme phephi, phephi.

Tseba tefello e felletseng deposit, bond-e le ditjeho tse ding. Ditjeho tsa molao le di-levy tsa masepala. Hlahloba boemo ba ntlo, sebaka le tshireletso, netefatsa hore o nka e lefa ha nako e ntse e feta. Insurance le receive value le tsona ke tsa bohlokwa.

Moratuwa ke ile kwanana ko bankeng ba ntjwetsa ka di-rates and cancelation fees-e ke hore ditjhelete tse ngata tse patilweng ka lebaka la ho ntsha tjhelete ka nako e sa lokang. Ke bua ka tsona ka dintho tse tshwanang le cancelation fee, changing fee kore feela ke ditjhelete tse ngata fela tse qetelletseng di ja tjhelete e nana ya rona lerato laka. Ha ke tsebe hore re etsa jwang ha ke tsebe . Ke lakatsa hore e kabe re badile pele re ntsha tjhelete ena.

Wena ausi ngwana mme, credit score ke ntho ya hore dibanka kafo bona batho bao fang tjhelete ba e shebang ka yona hore o tshepahala hakakang ka ho kgutlisa tjhelete wa bo. So jwale o tlameha hore ebe o etsa dikolotonyana le kapa tse seng ngata hakalo. O bontshe ho re o kgona ho patala ka speed feela hore e kgone ho phahama haholo cause ha e le hodimo credit score ya hao, ho tjho hore wa patale mara ha e le nyane ho tjho hore wa sokodisa ka ho patala, ke e beha ka mantswe a beterenyana.

Eya hobane bao jwetsa hape hore tjhelete eo o e kenyang bao fa nako e kakang before o nka kgona hore o kenye kopo mme .

Hona le dintho tse ngata di ya o jwetsa hore pele o tlo kenya kopo, ho na le nako e itseng tlamehile o emele e tla kgonang hore tjhelete o ntso o e kenye, e kgone ho bolokeha mme e kgone ho phahama ba kgone ho bona hore hantle hantle, wena o motho ya jwang. Mme nakong eo o soka o kgona ho kenya kopo ke mo tjhelete ya hao entse e ke tseha teng, e ntse e eketseha, e ntse e eketseha mara ha e ntse e eketseha jwalo hothwe hore mohlang o tlo kenya kopo o ka kgona hore ba o kgutlisetse mo yona hape morao hobane ke ntho e kare ke investment-e wabo, nkare o boloka tjhelete mara empa le bona ba o hodisetsa yona. Ke ka hoo ho na le nako e itseng o sa tlamehang o be na le kopo eo o e etsang hore ba kgone ho o bokelletsa yona pele then ba e hodise ka ho bona ba e hodisang ka teng. Jwale nka kgona ho tshepa hore jah, ya patala.